Ke nahana hore ho hlwekisa jarete le ho le ho lema dirapa, e ka ba pheko ho batho ba bang. Empa nna ha ke rate ho etsa jwalo. Ha ke motho ya ratang ka ntle, mme ke rata ho etsa dintho tse ntumellang ho phomola. Jwalo ka ho mamela mmino le ho bala dibuka. Taba ya tshilafatso ya matsoho a ka, ho sebetsana le ditshila le ho sebetsa ka boima, ha o ipiletse ho nna. Nna nka mpa ka tsepamisa maikutlo mesebetsing ya boiketlo eng tlisetsang lethabo. Jwalo ka ho bala, le ho mamela mmino le hoja ke ananela bohlokwa ba ho sebetsa jareteng. Ha ke fumane e kgatholla kapa e le monate, mme nkampa ka e siela, ba fumanang boitlhabollo ho yona.

Ho kgothalletsa bana ho emisa ho bapala dipapadi tsa mohala, batswadi ba ka beha meedi ya nako ya screen. Ho theha dibaka tse senang mohala, mme ba rera mesebetsi e monate ya ka ntle jwalo ka di papadi, kapa hohlwa dithaba. Ho etsisa boitshwaro bo botle ka ho lahla disebediswa tsa bona, le ho kopanela mesebetsi le bana ba bona, le hona ho ka thusa. Ho fana ka boithabiso bo bong jwalo ka di papadi tsa boto, dibuka kapa bonono le mesebetsi ya matsoho, ho ka ba tlosa screen-ing.

Ho shebella bahlohlelletsi ba DIY ho Youtube, ho tsusitse thahasello ya ka mererong ya boqapi. Haholoholo ho ntlafatsa thepa ya kgale ya ka tlung, le mehopolo ya mekgabiso ya lapeng. Ba bontsha merero e ikgethileng le e sebetsang ya DIY, e ka etswang ka thipa e nyane le e kgolo. Tjheseho ya bona le mahlale a bona di ya kgothatsa, mme ke iphumane ke ntse ke bala di-video tsa bona ho fumana mehopolo ya ho sebedisa dintho tsa letsatsi le letsatsi hape. Dithuto tsa bona di nkgothaleditse ho nahana ka ntle ho lebokoso le ho iqapela ka merero ya DIY. Mme ke thabetse ho leka tse ding tsa mehopolo ya bona, le ho bona seo nka se qapang.

Ho nka karolo dipapading ka sebele, ho ka etsa hore batho e be baetapele ba nang le bokgoni le ba atlehileng haholwanyane. Dibapadi di ruta ditsebo tsa bohlokwa jwalo ka tshebedisano mmoho, puisano le ho rarolla mathata, tse bohlokwa bakeng sa boetapele bo atlehileng. Ba bapadi ba ithuta ho sebeletsa sephetho se le seng, ho aha dikamano tse matla le basebetsi mmoho le bona, le ho etsa diqeto ka pele tlasa kgatello. Tsebo ena e ka sebediswa dikarolong tse fapaneng tsa bophelo, ho kenyelletsa kgwebo le dikamano tsa batho. Ho feta moo, dibapadi di thusa ho hlaolela botsitso, ho ikamahanya le maemo le boitshwaro, e leng tsa bohlokwa bakeng sa ho hlola ditshitiso le ho fumana katleho. Ka ho hlaolela ditsebo le di tshwanelo tsena, batho ba na ba ka ba baetapele ba nang le tshepo, ba nang le bokgoni le ba atlehileng haholwanyane.

O tlameha ho tsepamisa maikutlo ho aheng bo teng bo matla ba marangrang, ka ho theha ditaba tse hohelang marangrang a setjhaba. Jwalo ka Instagram, YouTube kapa TikTok. Arolelana dipono tsa boleng bo hodimo, di-video kapa dingolwa tsa di-blog, tse bontshang bokgoni ba hao. Diphihlelo le batho ba hao, sebedisa di-hashtag mme o sebedisane le batho ba bang ba susumetsang kapa ba tjhesehelle ho hodisa phihlello ya hao. O tlameha hore o sebedisane le bamamedi ba hao ka ho araba maikutlo le melaetsa ya bona. Ho feta moo, e ya di ketsahalong di thupelong kapa dikopano tse amanang le mokgwa wa hao wa ho itlosa bodutu.

Ntho eo ke e tlosang bodutu ka yona, e nka hora ho isa ho tse pedi. Ka Laboraro, Labohlano le Moqebelo. Ke rata ho bapala bolo le bana beso ka matsatsi ao, ke yona ntho e ntlosang bodutu.

Ho fellwa ke data pele ke qeta papadi eo ke ratang, ho ne ho nhalefiswa. Ke ne ke utlwa eka ke hlabue ka maleng. Ha thabo ya ka e emiswa ke ho hloka data. Ho tsieleha ho ile hwa eketswa ke ho re elellwe hore data ya ka e fela tjena bosiu. Ha ho na moo ke tla e tholang teng hobane mabenkele a ne se a kwetswe, mme wa ka o ile a nthusa ho reka data a sebedisa cell-e fono ya hae, ka kgona ho tswela pele ka papadi ya ka.

Ho sireletsa disebediswa tsa dipapadi motseng wa heso, re boloka disebediswa sebakeng se tshireletsehileng. Re di beha ka hara phapusi e notletsweng, mme ke batho ba babedi fela ba nang le tokelo ya ho kena ka phaposing eo. Re boela re ngola le ho bala disebediswa tsa rona, ho boloka tlaleho ya seo re nang le sona. Ho nolofatsa ho tseba hore na hona le ntho e lahlehileng kapa tjhe.

Ha ne ke lo shebella cricket-e le bana ba ka, ke bone menyetla e mengata ya ho etsa kgwebo kapa tjhelete. Ke hlokometse hore batho ba na ba sokola ho fumana dijo tse loketseng le thepa e ikgethang ya cricket-e. Ha ke bua ka dijo tse loketseng, ke bua ka dijo tse bobebe tse kang di-pie, di-pizza le di le tsona di-hot dog-o. Ke ne ke tla kgetha ho rekisa dijo tse loketseng hobane ke ne ke bona hore batho ba bangata ba hlile ba sokola ho fumana dijo tsena. Ho qala kgwebo ena, ke ne ke tla hloka bonyane ba sekete sa diranta, ho reka setoko, le ho behella setoko bakeng sa kgwebo. Ke nahana hore ke tlo atleha kgwebong ena hobane ke tseba tsela ya ka ka dijo, mme sena ke sebaka se phahameng sa kgwebo se nang le batho ba bangata ba hlokang dijo tse loketseng.